Metshameko e le mentsi ke e leng gore re ikentsha bodutu ka yone nako e le nngwe. Jaaka bolo le go tshameka netball-o ya basadi go ka ikentsha bodutu.

Ee, go dirile le bonnete ba gore o seke wa ipona o gobetse. Ebile o kgona go tshameka ka mogala wa gago wa letheka mo ntlong.

Ka motshameko wa diketo, motshameko wa kgati, motshameko wa bolo.

Tse di dira gore metshameko e tlale-tlale mo . Gape e dira gore bana ba e leng gore ga ba kgone go tshameka kwa ntle jaaka digole, batho ba ba senang maoto, ba sa itekanelang ba kgone go tshameka mo mogaleng wa letheka.

Go dirisa mogala ke selo se e leng gore ga se tlhoke kgona ga nna ebile se na le matlhajana. Kwa ntle o ka tshameka bolo wa gobala kgotsa wa thulwa ke koloi kgotsa wa wa. Ke ka jalo mogala wa letheka o dirang dilo gore di tsamaye ka tlhamalalo ka gonne ga o tshameka mo mogaleng wa letheka, o ka se ipone o gobetse.

Go tlhokagala mogala wa gago wa letheka kgotsa thelebišene.

Lesedi la mogala wa letheka le ka go ama matlho, ka gonne o tla be o tshameka o sa ikhutse. Ke ka jalo matlho a gago a tlileng go amwa ke metshameko ya inthanete. E tlile go dira gore o kgaotse le nako ya gago mo dibukeng.

Ka gonne batshameki ba teng mo mogaleng wa letheka ba tshameka ka data, jaaka o kgonne go tlhopha setlhopa. Batshameki ba setlhopha seo ba tshameka ka data.

Ka gonne bosigo ga go na ope o go tenang. O tshameka ka tidimalo ebile o kgone go ithetsa.

E tokafatsa matshelo a rona ka gonne kwa ntle kwa bana ba utswiwa. Ke ka jalo ga o le mo ntlong o kgona go tshameka, o sa tshameka kwa ntle e leng gore ba ka kgona go go tsaya teng, ba ya go go rekisa, jalo-jalo.

Gore o seke wa ikamanya le ope o mo inthaneteng yo o sa mo intseng. Batho ba le bantsi ba kgone go itebaganya wena mo inthaneteng.

Ka gonne ko magaeng ga tsa gantsi batho ba teng ba dirisa megala ya letheka. Ke ka jalo ba itshamekelelang kwa di-ground-ong eseng mo mogaleng wa letheka.

Nka bopa motshameko wa netball-o gore batsadi le bone kgotsa basetsana ba ikutlwe ba amogelesegile go ka tshameka ka megala ya matheka. Ba tshameka metshameko e leng gore ke ya basetsana.

Ba sa kgotsa bagodi ba e leng gore ba tshameka metshameko mo megaleng ya matheka. Ba ka iponagatse thata e le gore ke batho ba e leng gore ga ba na nako e leng gore ba ka tshamekela kwa ntle ga magae a bone. Dilo tseo di etsa bonnete ba gore di ba ama matlho a bone, le screen-e di ba bontsha lesedi le le ntsi, ba se feleletsa e le gore ga ba bone sentle. E tsaya gape nako ya bone ya dithuto, ka gonne ga o ka ikanyega thata ka metshameko ya megala ya founu o tlile go feleletsa nako ya gago e le ntsi thata mo mogaleng wa letheka.

Badirisa nako e nnye mo megaleng ya bone ya matheka ka gonne lesedi la mogala wa letheka le ama matlho a bone. Ba feleletsa ba sa tlhole ba bona sentle, mme le ga ba lebeletse sengwe ba bona fa dikeledi di tshologa. E dira le gore ke tseye nako ya bone ya ditshedi.

Metshameko ya dikgati kgotsa go lelekisana e dira gore mmele ya bašwa e nne matlhagatlhaga, go phala e ya go tshameka metshameko mo megaleng ya matheka.

Kgwele ya dinao le kgati e ratiwa ke bana ka gonne nako ya bone e felela foo ga ba kgone go etsa tlhakatlhakano.

Metshameko ya bana e fa dikakanyo tse dile dintsi, gore ko bofelelong ba feleletse e nna gore ba itlhamela. Bana ba kgona go ikopelela le gore ba itlhametse pina e fe. Ke ka jalo bana ba dirisang ditlhaloganyo tsa bone go ka akanya.

Go tlhokega batshameki ba le bararo. O mongwe o ema mo letlhokoreng le, o mongwe o ema mo letlhokoreng, o mongwe o nna mo gare. O mongwe ga a latela o mongwe, o mo gare tshwanetse a tlole gore tennis-e e le e kgone go fetela ko letlhakoreng le lengwe.